Batho ba tummeng ba na le tshusumetso e ngata mme ba ka ama balatedi le setjhaba ka tsela e ntle kapa ka tsela e mpe. Ha batho ba ditaba ba shebana fela le ntho tse mpe tsa batho ba tummeng. Ke ntho e mpe ena mme ke karolo ea bothata. Ho tsepamisa maikutlo di Tabeng tse monate tsa batho ba tummeng, O ka susumetsa boitshwaro mme hape ho ka etsa hore le batjha ba bone ntho tseo ba ka di etsang hore ba bana le bokamoso bo botle

Mokgotsi, hoba le motjha wa Youtube e atlehileng, o tlameha ho etsa qeto hore wena o tlo fana ka ditaba tse feng. O kaba motho ya susumetsang botle kapa mokga wa bophelo O ka ba motho ya tsepamisa maikutlo ditabeng kapa broadcasting kapa hape o ka ba nang le account e senang sefahleho. Ditaba tsa hao ha di lokela fela ho ba bohlokwa di be ntle. Empa o tlameha hore o etse ntho tsena ka nako le nako.

Motswalle o bone hore ho tlo ba na le di-series tse pedi tse tlang kgwedi tse tlang tseo ke di thabelang haholo. E ngwe ke ya Shaka Ilembe. E ngwe ke ya basadi bana ba rutehileng, ka tle ke a thaba. Hobane ke tlo kgona hore ke ithute ka seZulu ka Shaka. Mme ho hong ke tla be ke tsheha basadi bana hobane ba na le maphelo a makatsang haholo. Ka tle ka thaba.

Mmino ke o ratang ha ngata o bapala mane ka Sontaha ka nako tsa twelve ho fihlela ka three. Motshehare Kea rata mmino eo le nako eo kea e rata hobane hangata ka Sontaha o batla ho iketla, o been le ona hore o tlo qala beke ya hao hantle. Nthwe ngwe e monate ke hore bao fa le molaetsa wa hore o etse dikopo. So hangata ke ne ke le tsebe sa qoqwa ke kope pina tse itseng hoba ratuwa baka

Hangata nna kerata ho reka moya e be keo fetolela ho data. Sena se a ntshebeletsa hobane ho bana le dikgetho tse ngata hape le ditheko tsa teng di tlase. E ka o sebeletsa le wena. Ha o etsa ka tsela e etsang hore o reke data hang hang. O ka fumana o sa bane le dikgetho tse ngata hobane bona bao jwetsa bao kgethele hore o tlameha ho etsa jwang.

Nkile ka bala pampiring e nngwe, ba re motho o na dutse le motswalle wa hae. Ya re ha ntse ba dutse ya ba motswalle o mong o fetoha ntja, sefahleho sa hae sa ba sa ntja. Ntho ena ile ya nqabola haholo hobane o no bona feela hore ke maka.

Hore o sebeditse Wi-Fi ya mahala ya setjhaba, o tlameha feela hore o kene ba ofe password. Mme e be o so o kgona ho e sebedisa.

Ha Wi-Fi ya ka e ka tima ntse ke sebedisa pele, ke tla check a hore na motlakase o ntso o le teng ha motlakase o le teng ke tla ya mane mo nthong tsa Wi-Fi ke check e hore na dithapong tse di eme ka ho ka nako ka tsela eo tshoanetseng di eme ka tsona. Ha sena se le hantle, ke tla tlameha hore jwale ke foune ke founele bana ba ba fanang ka yona. Tshebediso ena ea Internet ke ba botsa hore ke bona ke na le mathata ana. Ekaba ho etsahala eng?

Hore batho ba mose ba tsebe hantle ka setso sa rona, ba tlameha pele ba etsa setshwantsho sena, ba dule le batho ba setso, ba ba botse ka setso sa bona. Hore ntho eo ba tla e fanang ka yona kapa ntho e batla e bontshang, e tla be etswa bathong ba se phelang setso sena. Hangata batho bana ba ya di bukeng, empa dibuka di ka so fe ntho eo o ka e fumanang ha o ka dula le batho ba ba botsa hore e ka ba lekgolo a eng. E kaba le phela jwang.

A motswalle wa tseba, kea hopola nako eo, ke ne ke kgona ho letsetsa motshehare ka teng. E re qoqe re bua taba tsa rona hantle, empa ntho ena hae sale ntho e ke kgonang ho etsa ka mehla hobane hangata ke se ke sebedisa Wi-Fi ha ke sa reka moya. Jwale ha ke reka moya ke na le ho reka wa theko e tlase o tla nketsang hore ke kgone fela ho bua ka nako tse itseng mme nako tseo hangata ha ke batla motshehare e ba nako tsa bosiu.

Ao hle malome theose matshwafo hle, wa tseba o ntso. Ka kgona ho bala ditaba tsa hao ho sebedisa phone ya hao ditaba tse neng di fumaneha dikoranteng hona jwale ke sa digital. Sena se molemo bakeng sa tikoloho hape le wena o boloka tjhelete.

Sealemoea se ile sa nthusa haholo ha ne ke le batla ho etsa di application tsa sekolo tsa university, hobane ba ne ba mema batho ba di university hore ba tle ba tlo re qoqela hore ba bula neng, hape. Ke eng seo tlamehang ho se etsa hore application ya hao ebe hantle mme e tswelle pele? Sena se ile sa nthusa haholo hobane ke ne ke sa kgone hore ke ne ke hona di university ng. Ke thole taba tsena